Imalimboleko iyachaphazeleka xa unowungaba ungumntu ozisebenzayo, ingoba ibhanki ayikwazi ukuthi ithembe ukuthi unakuyenza imali engako ngexesha oboleke kuyo imali. Phinde ukhumbule ukuthi xa unongaba ufuna ukubolekwa imali yibhanki, into omele uyenze kukuthi ube nesiqiniseko somfanekiso wokuthi imali iyangena ngawo wonke amaxesha epokothweni yakho, ube ne-proof of banking and bank statement.

Into endinokuyichazela unkosikazi wam kukuthi le nkampani le inobuqhotsololo, inobuqhushululu, bubuxoki bodwa into yokuthi bazawusikhulisela imali yethu. Xa nongaba unkosikazi wam ufuna sikhulise imali yethu, into endizamcacisela yona kukuthi masihambe siye ebhankini siyova ukuthi xa sifuna ukhulisa imali yethu kumele senze njani.

Mna ndizithembile iibhanki, ingoba akukaze kwenzeke ukuthi ndifake imali yam ebhenki xa ndiyifuna ndingayifumani. Phantsi komatrasi andithembanga, ingoba kungafika umntu ayithathe imali yakho phantsi komatrasi. Ungaba uzawugqiba ngokuthi ngubani oyithathileyo?

Mna ndicinga ukuthi eyona nto iinkampani ze-insurance zingayibuyiseli imali emva kungoba bamane bekukhuselile kwelo xesha omane ubhatala ngalo. Xa ugqiba ukuthi awusafuni kubhatala nabo bayagqiba bakukhuphe ekukhuselekeni kwenkampani yabo.

Umama into endinokumcacisela yona kukuthi singabahambi apha kulo mhlaba asizelanga kuhlala ixesha elingunaphakade. Kuphinde kubaluleke ukuthi kube nepolisi eza kusinceda xa kufika loo mini, angakhathazeki andimbizeli kufa.

Njengoba ndingunondyebo westokfela, into endinakuyenza xa ndingenamali xa sidibana ngemini yestokfela abahlobo bam ukuthi, bahlobo ndiye ndabambeka kancinci kule nyanga kodwa ndizawuphinde ndibhatale kube kabini kule nyanga elandelayo.

Ukulibaziseka kwemali kaNSFAS iyachaphazela abanye abantwana, ingoba abanye abantwana baphila ngayo le mali. Abanye basuka e-Eastern Cape baze eGoli bezofunda, bethembele ukuthi bazawuphiliswa yimali kaNSFAS. Xa ilibaziseka le mali bayachaphazeleka abanye abantwana, ingoba ababinanto yokutya.

Ndiziva ndiphantsi kakhulu ngale meko, ingoba bendithembele kuNSFAS ukuthi indisize ngemfundo yam. Kodwa enye into endinokuyenza ndizawufumana umsebenzi owoMgqibelo okanye oweCawe ozokundinceda ukuthi ndiphelelise zonke izinto endizidingayo.

Into endingenoyenza ndingathatha ifowuni yam ndifowunele ebhankini ndibacele ukuthi balivale ikhadi lam, asogqiba ndifike ku-internet banking ndicime wonke ama-limit am.

Umasingcwabisane ubalulekile, ingoba iingozi ngeengozi ziyenzeka. Kuphinde kube nento ethi asinayo imali engako emihleni yokuphila eyokuthi singavele singcwabe umntu.

I-app le eyebhanki yenza izinto zibe lula, ingoba uyakwazi ukubhatala izinto ezibhatalwa emashophu ngayo ifowuni yakho. Uyakwazi ukubhatala i-inshorensi ngefowuni, ukwazi ukubhatala ama-akhawunti akho ngefowuni, awumelanga ude uhambe uyobabhatala ngokwakho. And ilula ukuyisebenzisa ingoba xa uloga in kuyo i-app ufinyelela apho ufuna ukufinyelela khona. Xa ungayiboni into ofuna ukuyibhatala okanye ofuna ukuyisebenzisa kulo app uyakwazi ukuthi uyiphenye i-app.

Into endinokuyenza kukuthi ndizovele ndigcine enye imali ide ifikelele kule diphozithi abayifunayo, okanye xana ongaba imali yam ayizufikelela kuloo dipozithi ndizawufuna ezinye iiakhawunti zokonga isivuno.